Abantu abakufumani tu ukuxhaswa, alonelanga tu uxhaso olufumanekayo. Ndicinga uba ngaba xa urhulumente angakwazi ukuphuhlisa abafundileyo ngokuthi akwazi ubanika umhlaba bazokwazi ulima, ngokuthi akwazi ubanika imfuyo eyondlekileyo ezawukwazi ukwandisa kwimfuyo esebenayo, nokuba ngaba bafumane these agricutural products ezifana neentelentele, irrigation system, amatanki ogcinwa kwamanzi. Ngaloo ndlela ndicinga into yoba ngaba noko inkxaso noko ingakhona ngokuthi mhlawumbi sikwazi ufumana zona ezo ziseko ezo.

Ndicinga into yokuba kubalulekile kakhulu into yoba ngaba kuvunwe ngezandla endaweni yoomatshini. Kutheni ndisitsho? Okokuqala, xa sivuna ngezandla ii-damages, kutsho ukuthi izinto , ukonakalisa kuzawuba mbalwa, there will be less damages. Kuzawuba mbalwa into yoba ngaba istoko masonakale. Ngoba yintoni? Izandla, umntu uyakha emthini, umntu uyakha phantsi emhlabeni, athathe abeke phantsi apho azabe evunela khona. Ithi ke loo nto leyo noko xa kuvunwa ngezandla yeyona nto ezawubangela into yoba ngaba siyibone inzuzo. Noko inzuzo ayizubakho, izawubakho kakhulu kunenkcitho, nkcitho leyo izawuhamba ihambe ikhoste ibhizinesi xa sisebenzisa oomatshini.

Ukutyiwa kwezityalo zasendle ndiyibona kuyinto entle kwaye kuyinto enozisa impilo esulungekileyo. Khumbula mandulo phaa zizo izidlo zangasendle ebezityiwa kwaye abantu bamandulo bebengagagxeleki kwizifo esinazo namhlanje. Olwam ke uluvo kwezi zityalo ndibona noko ubomi bukhona ngoba unintsi lwazo ezi zityalo luza lungenazi-chemicals, luza lululo lu-original taste. Ngapha ke koko kusinika izakhamzimba ezaneleyo emzimbeni.

Ngokwezam iingcinga, okokuqala, imisebenzi yasefama uzawufumaniseka emaxesheni amaninzi yimisebenzi yexeshana, ayomisebenzi yesigxina. Ndingathi ke okokuqala yiyo loo nto ibangela into yoba ngaba bafumane imivuzo emincinci ngoba kwa wona amafama emaxesheni amaninzi akenzi nzuzo. Kwaye apho athe enza khona inzuzo enza inzuzo yexeshana amanintsi kwaye kube mhlawumbi amanye amafama engafumani nkxaso yaneleyo kuDepartment of Agriculture. Yenze loo nto into yoba ngaba xa kukho imisebenzi anayo angakwazi ukubhatala ngokwaneleyo.

Imveliso yezolimo kakhulu iba nefuthe elikhulu kakhulu ekuvuleni amathuba emisebenzi. Kutheni ndisitsho? Okokuqala, agricultural GDP South Africa contributes ten percent. Okwesibini, economical growth. So loo nto leyo yenza amathuba amanintsi afuneke kwa-agric sector. Ithi ke loo nto leyo ivula amathuba emisebenzi amanintsi kakhulu.

Izityalo ezifana nee-brocolli, ii-cauliflower, ii-kale, ikhaphetshu, carrots. Ndingabala ntoni? Ndingabala ii-beans, ii-peas, wheat, into efana nee-oats siyakwazi nayo uyifumana e-winter.

Ewe, iminqathe yenye yemifuno endiyithandayo kakhulu. Kwaye ke funeke siqaphele into yoba ngaba iminqatha inezakhamzimba kakhulu kwaye iye iqinisekise ukuba ngaba iyaimpruva i-eye sight yakho. Ithi loo nto leyo iye yandise amathuba amaninzi into yoba ngaba ukwazi ubona kakuhle.

Mna ukuba bendiyintloko yeSebe lezoLimo lwasemaphandleni, okokuqala into ebendinoyenza kunika ulutsha imihlaba. Ndibuye futhi ndibanike izinto zosebenza ezifana nazo iiteletele, imihlakulo, iinto zonkcenkceshela. Ndibuye ndithini? Kwenzeke bafumane uqeqesho ngokwasengqondweni into yokuba ngaba xa ufuna ukulima ufuna ufuya zeziphi izigaba ekumele uzihambile. Ngokwenza njalo ndicinga into yoba ngaba ulutsha lungabonakalisa umdla kakhulu kwaye kubekho inzuzo kwinto nganye ezawuthi iphume phantsi komhlaba.

Ewe, ngumbono omhle kakhulu lowo. Ngumbono omhle kakhulu lowo kwaye uzawunyanzela enze umntu akwazi uyikhathalela imfuyo yakhe, akwazi umntu uyikhathalela imveliso ezawube iphuma emhlabeni. Ngoba ezi skills development xa bekunika zona uhlohlelwa ukuba ngaba ukwazi ukuphatha ishishini lakho. Nokuba kunzima nokuba kuyenyukela ungawi lula. Ithi ke loo nto le minyaka mithathu isikiweyo ndiyavumelana nayo, yile izawukwenza into yoba ngaba ukwazi uyixabisa into onayo.

Xa ufuye iinkukhu iinto ezifana namaqanda, inyama, ifethelayiza, ziinto osoloko unazo ezo. Ngoba iinkukhu ziyabeka amaqanda kwaye kwa nkukhu ezo uyakwazi uphinde uzixhele uzitye. I-waste le iphuma phaa kuzo awuyilahli, uyakwazi uphinde uyithathe uyisebenzise ekulimeni. Ngoba ke eyona nto ibalulekileyo kwa-agriculture ithi yonke into inentsebenzo, ayikho i-waste.

Njengamphathi wafama into endicingelayo ukuba yeyona ibalulekileyo kuqala endingayenza kukuba ndigonye zonke izilwanyana ezikhoyo kwifama yam. Ngokugonya kwezo zilwanyana izawubangela into yoba ngaba zingafumani umkhuhlane, mkhuhlane lowo ungazubakho uze kuthi akwazi into yoba ngaba anwenwele ebantwini. Ithi ke loo nto abasebenzi abazabe bekhona kwifama yam bazawube bephephile bazawube bengenaxinzelelo lwazifo ngoba sonke isilwanyana esizabe sikhona efama sizawube sigonyiwe.